Go monate thata ebile go botoka than o shebile motho a jewa o mo shebile o mo ja a utlwile botlhoko pelo ya gagwe monate e le botlhoko tota-tota-tota. Ka se electronical-e yone e monate because motho yo o koo wena o koo le ga utlwile botlhoko ga o mmone ga o mmone so thekenoloji ya gone jaanong jaana e re 'iretse dilo botlhofo-tlhofo monate gore o kgona go tshameka le bo o le koo ke le fa le ge re sa bonane le ge re mara atleast re kgona go tshameka re kgona go etsa E sports mo, re communicate-a through gaming so go monate thata go ikentsha bodutu o mongwe a le koo o mongwe ke le fa, re itse re spend-a nako re le mmogo mara mo founung.

Eya tota go fokoditse ka namana, go fokoditse tota-tota-tota batho nou ba interact-a ka difounu ke di-WhatsApp gape ga e le gore ba chat-a ke di road blocks go tshamekiwa mo dilong tsena mo di founung bana, bana nou so ga ba sa tlhole ba 'ira di real, real life games dilo tse e leng gore bo dithini bo di eng bo di eng bo diketo ga ba sa di tshameka ba ipatla mo di founung twenty four seven nako tsotlhe ba mo di founung ba mo difounung go thata go fokotsegile thata bana nou le le rona self di game bo di candy crush ke seo se ne re mo founung re mo founu everything ke founu everything ke gone jaanong.

Metshameko e mešwa, e mešwa e tseneng gone jaana ke bo di roadblocks bo di stickman fight-e o mongwe o tshameka ka fa o mongwe o tshameka ka fa ba lwa ba lwa ba lwa ba lwa ba lwa mo founung, ke yone metshameko road blocks e ra ka fale, we build something ba, ra build-ana ra build-ana mara it's a competition, ke competition-e gore wena, then e bo go nna le bo di mind craft-e, mind craft le yone, o tshameka ka fa o aga ntlo ntlo ya go e ntse jang ya ka e ntse jaana, go na le winner foo teng go na le lo win-ang fo teng ee ke bo stickman fight party, stikckman party or figh go na le bo di road blocks-e go na le bo di mind craft-e.

Metshameko ya gompieno ya ileketeroniki ya affect data. Bontsintsi ba yone di batla data, bo di-roadblocks if wa re ko road blocks ke data o reke data, if wa re ke mind craft ke data, if wa re ke chess le chess ke data, so data ke yone e etsang gore everything se bereke mo metshamekong, metshameko ya o ne go ya fela kwa ntle fela o tsaya di-tin-i o tsaya bolo or o etsang, ke ra le bolo go e tshameka bolo go e tshameka fela premier league di league tsa teng tse di batla data ga o se na data ga go na gore founu ya bereka gompieno, gompieno founu ga e se na data ga e na mosola ga e bereke ka sepe.

Metshameko ya ya gompieno ya electronic e etsa gore o nagane thata jaaka motshameko wa di-word search ba go fa di number fa le di mafoko fale mafoko fale o wa batle wa batle, a batla critical thinking a batla motho o fast ba kry-e ba go fa nako gore ka nako e rileng o bo o feditse go batla tse dingwe tse rileng gore o jaaka bo di candy crush-e o o nagane gore ka nka match-a ena le ena ya eng e na le ena ya eng e batla mare gape ya go relax ya go a go na le stress its a stress reliever, e ntsha stress sele le chess le yone ga o tshameka le a le koo le ko le tshameka la jana, ga e le gore wa o jele wa tshega le go o jelwe wa tshega eya le bo di roadblocks-o fela jalo.

Ntho e botlhokwa gore o tsene mo inthaneteng ke data, ke data ebile tse dintsi gape di batla sync-in di batla e be o na le E mail cause di etsa progress ya go di saver progress if maybe o tlogetse fo kae-kae di kgona go boela di kgona, o kgona go continue-a fo e rileng fo teng o kgona go tsweletsa fo o feletseng fo teng ke itse bo di road blocks-o ke chess-e ke candy crush-e eya.